Mo setsong sa ko gae batho ba bogologolo ba ne ba apara matlalo. Matlalo a diphologolo, a dinku, a dipudi le a dikgomo le a diphologolo tse dingwe, gompieno dilo di fetogile ka gonne go na le moaparo o mo ntšhwa wa fashion-e batho ga ba sa tlhole ba apara matlalo, go apariwa matlalo fela ka letsatsi la Heritage day.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o tla apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference ka gonne go supa tlotlo go supa gore le wena o a se rata le setso sa gago, ga o apere setso go supa tlotlo le batho ba go tlhompha ga o tsena ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference ke sesupo sa tlotlo ke sesupo sa boikgantso.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ka wa leteisi, leteisi la mmala wa legodimo kgotsa leteisi la mmala wa tlhaga ke one moaparo wa setso wa basadi o ke naganang kgotsa o nna ke o bonang o le montle ka gonne ga ba o apere ba bontsha ba le ba ntle ba bontsha ba lebega ebile ba tlhomphiwa ke bo mme ke bana le borre.

Ee, ke nagana gore ke tsone tse di rotloetsang gore bana ba apare diaparo tse dikhutshwane ka gonne ba di bona ko setsong jaaka jaaka sezulu, sexhosa ke tsone diaparo tse di ntshang matsele ebe di bontsha le nama ke tsone tse di rotloetsang bana gore ba feleletsa ba apara dilo tse dikhutshwane ka gonne ba di bona go ya ka diaparo tsa basadi tse dikhutshwane tsa setso.

Diaparo tsa fashion-e, dibagwa le dilwana di a kgona go bontsha gore motho o ke wa setso se se feng go sa kgathalesege gore motho o apere fashion e ntseng yang. Setso se sengwe le sengwe se na le tsela e e leng gore ya bonala gore motho oo o wela ko letlhakoreng le le feng, o wela ko letlhakore la setso sa baZulu, sa baXhosa, sa baSotho, sa baPedi tsela e nngwe le e nngwe gore motho oo o apere ka diaparo tse dintseng jang fashion e ntseng jang o tsentse dibaga tse di ntseng jang o kgabisa ditsela tse di ntseng jang ko bofelelong re tlile go kgona go bona gore motho o o apere diaparo tsa setso se se feng ka gonne di a bontsha

Go ya ka setso ga mosadi a fetsa go nyalwa kgotsa a sena go nyalwa o tshwanetse go apara diaparo tse di mo fitlhang gore batho ba seke ba bona nama, tshwanetse a apare diaparo tse di fitlhang nama go seka go a bonala dirope go seka go a bonala matsele ka gonne dilo tseo ke dilo tse di tshwanetseng di boniwe ke molekane wa gagwe kgotsa rre wa gage, monna wa gage, ke ene fela motho o tshwanetseng go bona gore mosadi wa gagwe o lebega jang batho ba bangwe ga ba tshwanna go bona sepe.

Diaparo tsa Setswana di diriwa ka matlalo a diphologolo sekai diphologolo jaaka kgomo, nku, pudi le diphologolo tse dingwe tsa ko nageng, diaparo di dirwa ka dikgwele di diriwa lenl ka masela a sekgowa diaparo tsa Setswana di akaretsa matweitsi.

Ke akanya gore go na le dikamano tse di tseneletseng ga setso le diaparo tsa basadi ka gonne diaparo tsa basadi di le dintsi di tsamaisana le diaparo tsa setso, batho ba le bantsi ga ba dira diaparo ba dirisa masela a sekgowa, le matlalo a diphologolo le dikgwele ga ba dira diaparo tsa basadi.